Amakhambi esintu ayasebenza kakhulu ezimeni noma kuzifo ezejwayelekile uma ingane ikhula. Isibonelo, uma ingane ivela amashashaza phecelezi, heat rash, uyakwazi ukuthola ikhambi eliyisitshalo ukwelapha isikhumba sengane. Kanjalo nomkhuhlane enganeni noma kumuntu osekhulile. Izalukazi namakhehla zivamile ukuba nesifo samathambo naso ungasidambisa ngokuphuza futhi ugcobe amakhambi esintu.

Ubuchwepheshe obufana nje ngezinsiza-kuzwa phecelezi, hearing aids, zingaletha umehluko omkhulu kulo mfundi wemfundo ephakeme. Umfundi uzokwazi ukuthola ulwazi oluphelele ekilasini, njengokufanayo nabanye abafundi.

Yebo, ngake ngayiphuza imbiza. Uma ngiqala ukuvela izinduna ebusweni, ngiyacabanga ukuthi ngangineminyaka eyishumi nesithupha, sixteen, ubuso bami baqala bavela izinduna kanye nama shashaza. Imbiza yangisiza kakhulu ngoba nanamhlanje ubuso bami bubushelelezi, bubukeka bunempilo.

Izindlela ezingamelana nemithi ye-TB, kungaba ukuthi umuntu azinakekele ngokuhambela bude buduze nomuntu osenalo leli gciwane, le-TB. Uma ukhwehlela uvale umlomo ngengalo yakho. Futhi, endlini niqinisekise ukuvulwa kwamawindi yonke imihla futhi nihlanzeke.

Kuye kube yinselela enkulu kubazali ukukhuluma nezingane ngocansi, ngoba nabo azange abazali babo bakukhuthaze lokho. Kepha kungashintsha ngendlela yokuthi siphila esikhathini sezifo ezibulalanayo uma ungazivikeli ngokwecansi. Abazali badinga ukubonisa umdlandla nentshisekelo empilweni yezingane, ngokukhuluma kumndeni wonke kungabi yimfihlo. Futhi, abazali bayadinga ukwakha ubudlelwane obulula nezingane zabo.

Yebo, ushintsho lukhona kakhulu futhi luyabonakala emphakathini. Ngokuthi uhulumeni aqale umkhankaso we-Home Based Care Workers, abambisene nomnyango wezempilo. Lawa amanesi avakashela iziguli ezikhulile emakhaya, azixilonge futhi azishiyele nemithi efanele.

Ezinkundleni zokuxhumana, kungasetshenziswa osaziwayo phecelezi, ama-influencers, ukusabalalisa ulwazi mayelana nokuhlela umndeni. Emsakazweni, kungasetshenziswa abasakazi ukuthi bameme abahlengikazi bakhulume ngohlelo lokuhlela umndeni, kanye nohlelo lwama-advert lungasetshenziswa ukuthi kusabalaliswe ulwazi lokuhlela umndeni.

Mkhulu, le ndawo ehlala abantu abakhulile ingcono kakhulu kuna lapha ekhaya ngoba lapha ekhaya uhlala wedwa emini, thina masingekho sisemsebenzini, nabantwana baye eskolweni. Kulela khaya, kukhona amanesi futhi kukhona nabasebenzi abaqeqeshiwe ukumelana nezidingo zabantu abakhulile. Futhi, kuleya ndawo kukhona nabanye abantu abakhulile abalingana nawe, ozohlangana nabo nenze ubungani. Kukhona nesikhathi sokubhukhela ithelevishini njengokujwayelekile lapha ekhaya, bese futhi unendawo yakho yokulala uwedwa.

Uhulumeni engakukhuthaza odokotela kanye nabahlengikazi ngokuthi abaklomelise ngeholo elithe xaxa, futhi abanike izinsiza ezidingekayo zesimanje kanye nosizo oluphuthumayo oluhlelekile ukuze benze umsebenzi wabo ngaphandle ngokuzikhandla. Izibonelelo nazo ziyadingeka ezifana nezimoto ezinkulu, ukumelana nemigwaqo yasemakhaya, kanye nezibonelelo zezindlu bude buduze nasesibhedlele abasebenza kuso.

Imithi iyabiza kakhulu emakhemisi akuleli, ngendlela yokuthi akusiwo wonke umuntu okwaziyo ukuyothenga ekhemisi. Kucacile ukuthi ikhemisi elabantu abacebile, futhi abaphila kangcono. Lapho izifo azikhethi ukuthi ucebile noma umpofu.

Uma amaphilisi nomjovo ungekho, kungasentshenziswa ijazi likamkhwenyana phecelezi, ikhondomu, ukuvikela noma ukuvimbela inzalo. Okunye umuntu angakwenza ukumisa ngokwezocansi phecelezi, abstinence.

Izici engingazicabangela uma ngisusa ubuthi emzimbeni, okokuqala, yizinso, okwesibili, amaphaphu. Izinso zibalulekile kakhulu emzimbeni ngoba zikhuculula umzimba. Amaphaphu nawo futhi abalulekile ngoba siphefumula ngawo. Uma lokhu kokubili sekonakele, umuntu angangena aphuma esibhedlele adinge ne-dialysis uma izinto sezimoshakele.

Ngingazizwa ngidangele kakhulu, futhi ngihlukumezekile emphefumulweni kanye nasemoyeni. Ngendlela yokuthi uma uya eklinikhi, usuke ugula udinga usizo. Kodwa ukuma emalayinini amade, akulilethi usizo ngokushesha. Lokhu kungagwemeka ngokuthi uhulumeni akhe amaklinikhi amaningi futhi iklinikhi neklinikhi kube nabasebenzi nabahlengikazi abanele.

Izinsiza zokuthutha abantu abakhulile zikhona kodwa azanele ukubhekana nomphakathi. Insiza engayibhala i-ambulensi, okusho ukuthi mele ulinde i-ambulensi izolanda umuntu okhulile ogulayo. Ingathatha isikhathi eside. Uma umuntu exinekile, angaze ashone endlini. Okuvamile ukuthi umphakathi uziqale izimoto ukwazi ukuthi uhambise ilunga lomndeni, okanye umuntu omdala esibhedlele.